Enye yezindlela ezibalulekile zokuvuna izitshalo ngesandla ukuthi uma usatshala, utshale izitshalo engekhonzima ukuthi zivuneke ngesandla. Ngaleyo ndlela, uma sekuvunwa angeke kube nezingqinamba eziningi, nokuthi abasebenzi bangazithuthukisa ngokuthi bahlanganyele ndawonye, basebenze ngokuzikhandla ukuze baphumelele.

Mayelana nezitshalo ezikhula ngokushesha, ngingasho ngiqinisekise ukuthi ngingakudla lokho kudla, inqobo nje uma kuwukudla okuphephile, nokungagulisani. Ngoba uthola ukuthi esikhathini samanje izinto eziningi sezenziwa ngendlela yesayensi. Ngibona kungcono ukuba ngihambe nendlela yokudla kwesikhathi samanje, kunokuthi ngibambelele ekudleni okudala, ngoba kona kwakuthatha isikhathi. Ngesikhathi samanje, izinto zenzeka ngesikhathi sokushesha, ngalokho sihamba ngesikhathi esihamba ngaso okwamanje.

Ngokubona kwami, kuyisu elihle ukuthi endaweni abantu bahlanganyele ukuze bakwazi ukuthola okuya ethunjini. Kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi abaholi baleloqembu kumele basebenze ngokuzikhandla ukuze wonke, baqinisekise ukuthi wonke umuntu okhona usebenza ngokulingana, ngoba ekugcineni wonke umuntu kumele ahlomule ngokufanayo nomunye. Futhi ukwenza kanjalo kuzoqeda izinxushunxushu ezingaba khona eqenjini laloyo mphakathi osuke usebenza. Ngibona kanjalo ukuthi phezulu abaphathi abaphethe, baphathe kahle abasebenzi nokuthi baqikelele ukuthi wonke umuntu usebenza ngokulinganayo, ukuze ekugcineni wonke umuntu ahlomule ngokulinganayo.

Ngonyaka ka-twenty twenty, ngike ngasebenza njengesisebenzi sasensimini, silima. Ithimba ebengisebenza nalo, bekuyithimba elizimisele. Bengisebenzisa isibulali zinambuzane ekuthiwa i-Bio Kill Extra, othi uma usithenga, usithenga siyisifutho sesixutshiwe, sesenzwe yonkinto, wena uyasithatha nje usisebenzise. Lesi sibulala zinambuzane besisebenza kahle ngoba izitshalo zethu ziphume zizinhle impela, ziluhlaza, zibonakala ukuthi ziyanakekelwa.

Kubalulekile ukuthi ngaphambi kokuthi inhlabathi isetshenziswe, kwaziwe ukuthi uhlobo olunjani lwenhlabathi, noma inhlobo yenhlabathi ekumele ifakwe umanyolo, noma inhlabathi evele elungele ukuthi ingatshala isitshali izitshalo ezithize. Ngoba kungenzeka kutshalwe enhlabathini engahloliwe. Uthole ukuthi isithombo angeke sizesikhule kodwa sizogcina ngokuthi sitshalwe nje singaqhubeki nokukhula. So, kubalulekile ukuthi kwazeke ukuthi uhlobo lino lwenhlabathi okutshalwa kuyona.

Uma sengishintshe isinqumo sokuthi ngivune ngesandla, ngingaqikelela ukuthi ngenze izinto ngendlela, kuphela into ehlukile ukuthi sengenza ngesandla. Ngingaqikelela ukuthi ukuvuna nokuhlanganisa izitshalo zasensimini, nokukha izitshalo ngokunjalo ngikwenza ngendlela yokuthi, azikho izitshalo ezonakalayo, nokuthi ngikhethe imiphongolo nobhasikidi abafanele ukuthi kungafaka izitshalo, ukuze zingaphuki, zihlale zisesimweni esifanelekile.

Kona akuyona into emnandi ukwazi ukuthi kunemfuyo engaphilile. Uma inkomo inesifo samatele, kukancane ukuthi ingalulami, noma ngabe isibonwe udokotela. Okusho ukuthi njengoba kungemnandi, kusho ukuthi kuzolahleka inzuzo eningi lapha ekhaya, ngoba njengoba siziphilisa ngayo le nkomo le esigula. Sekuyiba ukuthi kuzofanele siqaphele ezinkomeni ezisele ukuthi zingangenwa isifo samatele ukuze konke kuzohlala kuhamba kahle.

Ngicabanga ukuthi izindawo zokudlela, ze-farm to table ziwumqondo omuhle, ngoba uma ukudla kusuka emasimini kuya la ekuphekelwa khona, kufika la kuphakelwe khona kusekusha, kungakabi nasikhathi. Ngaleyo ndlela, uma ukudla kuphekwa kusekusha kuyaye kube nomsoco omuningi, okudlula ukudla lokhu okusuke kubekwe endaweni la esithi khona phecelezi, kunama-preservatives. Lokhu okusuka okusuka ensimini kuyophekwa, yikona ukuba nomsoco omuningi. Ngincamela kona lokho okunomsoco omningi.

Ngingathi nje kukabili. Okokuqala ukuthi, abantu basendaweni bazohlangana as abalimi, ungathola ukuthi bebengazani ngaphambi kokuthi baqale ukusebenza la emasimini. Ngaleyondlela, sebezothola ukwazana, kuzoba nobudlelwano obuzokhona kubantu basendaweni. Okwesibili, bona labantu laba basendaweni bazothi uma sebevunile bathole izitshalo ezizobandisela ukudla kwabo kwasemakhaya. Ingakho ngithi kuzoba, kuzobonisa uthando.

Yize sazi ukuthi izulu lishintsha noma inini kulesi khathi samanje, kodwa kubalulekile ukuthi siqondanise nesikhathi la izulu lingani khona kakhulu. Singenza into ekuthiwa phecelezi, proper drainage, ngaphambi kokuthi siqale ukulungiselela umhlabathi wethu. Ngaleso simo sizogwema ukusiphuka kwezitshalo, uma ngabe amanzi engahambi kakhulu la kutshalwe khona, izitshalo eziningi angeke zisiphuke. Ngaleyo ndlela, abalimi bazojwayela ukuthi uma belungiselela izitshalo benze ngale ndlela, kuzogwema ukuthi izitshalo eziningi zemuka namanzi.